Maka e ke ileng ka wa utlwa ke ha hothwa divoutu di qhekanyeditswe ka tsela ya hore ha ona le dipampiri tse la fumaneha tse senang mabitso a batho ele ho senya botumo ba IEC. Hoba IEC e etsa ka matla a yona kaofela hore e bokelletse kapa e boloke data ya batho hantle. Ba etsa ka bojohle ba ha hona bomenemene kapa boqhekanyetsi bo etsahalang. A mang a maka e kileng ka wa utlwa ke ya hore batho ba tshosetswe ka hore ha o sa voutele mokgatlo ona, kannete o tlo lelekwa, o tlo phela bophelo bo seng monate. Ke hore o tlamehile o voutele mokgahlo wa rona hore o tlo tsebe ho phela ha monate. Ke maka kileng ka wa utlwa ao.

Ao, batswadi ba ka. Ke a le bona ntse le phela nakong yane ya sekgale-kgale wa tseba. Ya hore le tlo emela pina tse le di ratang di le tswe seyalemoyeng. Ka nako eo nakong tsa sejwalejwale, o so kgona hore pina oe batlang oe fumane mananeong a fapaneng a mmino. O ka kgona hore o tsamaye o ye ho lenaneo le bitswang spotify, ha o fihla moo o search-e pina oe batlang. Ha o qeta ho e search-a, o bo tobetsa konopo e ngotsweng download-o. O tla bona le pina eo, o kgona ho mamela nako e nngwe le nngwe ha o batla, o sa emela hore eletswe seyalemoyeng. Jwale ke nahana e tlameha le kgeme le dinako tsa hona jwale.

Subscription-e tsa ditaba ke di-subscription-e tsena tse mona moo loreng o lefa tjhelete e itseng mohlomong ka kgwedi kapo ka selemo. O ka fumana ditaba tsena ka website-e, kapa ka App-o, kapa wa di fumana ka buka kapo lengolo le tliswang ho wena mohlomong ka kgwedi le kgwedi ebe o fumana ditaba ka kotloloho. O kgona ho di fumana le ka nako, di tla ho wena ka nako. O fumana ditaba kapo dipatlisiso tse hlokolosi, ha o tlo fumana ditaba tse seng tsa nnete hoba di tlabe di batlisisitswe hantle hoba o tlabe o lefile tjhelete ya hao.

Di-radio station-e tswang mona kasi ntse di hlokeha haholo. Lebaka le ke reng di ya hlokeha haholo ke hobane di ama ditaba tse re potapotileng ka botlalo, di ya ditabeng ka botlalo ka . Mme ke tsona tse kgonang ho bona sohle se etsahalang moo re dulang teng. Hodima moo, ke bona hore di kgona hore di fihlelle bathong ka dipuo tsa bona hore na o bua Sesotho kapo o bua Sexhosa, kapa o bua Sezulu? Di kgona ho fihlella batho ka dipuo tsa bona tsa lapeng ebe motho o kgona ho fumana dintlha ka botlalo. Jwale ke nahana di bohlokwa haholo le hore di kgona hore di etse mosebetsi. Batho ba batjha ba kgona ho fumana mosebetsi hona di-radio station-eng tseo. Banang le talente, mohlomong ya hoba di, ya ho bala ditaba kapo ya hoba dibohudi.

Ngwanaka bolo ke papadi e monate haholo, ke papadi e monate e kopanya batho. O ka fihla batho ba le moo ho le monate ho thabuwe. E ruta le batho tshebedisano mmoho hoba ka hara lebala la bolo ha batho ba bapala ba sebedisana mmoho. Eo ruta tse ngata ka bophelo, ha se papadi feela ya bolo. Ena le tseo eo rutang tsona. Yoh! ngwanaka, bolo ke papadi e monate ka tsela e makatsang.

Ha hone ho ya ka nna, ne ke tlo etsa bonnete ba hore mmino wa rona ke mmino ona o mona o rutang batho ka boikokobetso, ka boitshwaro, ka lerato le ka ho tshwarana mmoho. Ne ke tlo ruta batho hore mmino o tlamehile ntho e amang bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi, ne nka thabela ebe mmino o jwalo. Ke fokotse mmino ona o mona oo batho ba phelang bophelo bo hlephileng ba hore ebe ha o etswa di mmino, ebe ha wa tenwa, ebe ho nowa ho majwala. O bonahala o ruta bana hore bophelo bo sa lokang bona ba hore o phele jwalo ka kolobe, ke bona bo lokileng. Ne ke tlo fokotsa mmino o jwalo.

Tsela e bobebe haholo ya ho ka thibela di-call-e tse nako di se ka kena mohaleng wa hao, ke ho download-a App ena e mona e bitswang true caller kapa e bitswang , kapa e bitswang call control. O kgona ho bona mehala ha e kena hore ke mang ao letsetsang? Ebe o kgona hore o ka kgona ho e kwala kapo ho e thibela ha o qeta ho fumana call ya mofuta oo. Ke tsona di-App tse sebetsang. Le ho di settings-e mehaleng ya rona, o kgona hore o ka ya di-settings-eng tsa hao o bo kgona ho set-ela hore ho kene di-call-e tse jwang? Mofuta ona wa di-call-o o kgone hore o thibele o se ka kena mohaleng wa hao.

Ke rata mmino ona o mona wa afro soul-u hobaneng ke mmino o buang le maikutlo a ka, ke mmino o nrutang lerato, le hlompho le mamello. Ke mmino ona o kopanyang batho ka maikutlo a matle. O ka fumana nako tse ding ha re ile di-concert-eng tsa mmino ona wa afro soul-u, o fihle ho le monate ho rena lerato feela. Ke mmino o re rutang, o re kgabisang ka botjhaba ba rona le bo Afrika ba rona, ke ona mmino o ke o ratang haholo. Le ha moya wa ka o sithabetse o le fatshe, ke bulela feela mmino onana ke utlwe ke fola. Ke mmino o kgonang ho nfodisa ka hare.

Ke nahana technology ile ya fetola ditaba ka hore batho bane ba bapatsa ditaba ba sebedisa dikoranta, ba ile ba hlokomela hore ditjeho ne di le hodimo haholo ka tsela ya hore bana ba tlameha hore ba be le pampiri, ba be le tsela ya hore ba ntshe dipampiri tsena hore ba ngole ditaba. Le tsela ya hore dipampiri tsena di fihle bathong ne di qetella di theko di le hodimo, batho ba sa kgone ho di reka. Ele hore batho jwale se ba kgona ho fumana ditaba ka technology, ka tsela tsa bo social media le ditelevishene. Ya ba jwale batho se ba phallela ba sebedisa mekgwa ena e metjha ya hore ba fane ka ditaba. Dikoranta rene re di sebedisa ka mekgwa e mengata. Hoba ke hopola ntse re kena sekolo ene re ha re hlatswa, mohlomong re hlatswa bo difestere. Ne re kgona ho sebedisa koranta. Mahaeng a rona re hotse re holela ka hara mekhukhu, ne re sebedisa koranta hore re tle re phuthele masenke ho be hotle. Re kgabisa ka koranta.